Awu, waze wangithusa umama nobaba sebethi bangizamele inkosazane ezongigana ekubeni nami ngibe nayo lo engithandana naye ngaleso sikhathi. Lokhu akungiphathanga kahle kakhulu ngoba abazange bavumelane nami noma baxoxisane kanye nami ukuthi ingaba ngiyahambiselana yini nombono noma nesinqumo sabo asebesithathile njengabazali.

Ubuchwepheshe obunganqoba izithiyo zolimi, language barrier, ukuthi kusetshenziswa amathuluzi ey'nkundleni zokuxhumana abafana no-Google account, no-Gmail okuyibona abasetshenziswa kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana noma emafonini. Lokho kudala ukuthi ukwazi ukuhlanganisa inkulumo noma kungaba namalimi, uyakwazi inkulumo yakho. Kukhulunywa ulimi ongaluqondiyo, iyakwazi ukukuhlaziya noma lukukhiphele ngalolu limi osuke uzoluzwa.

Kubalulekile ukuthi izingane zikhuliswe ngabazali bobabili ngoba uma uwumuntu kuyadingeka ukuthi ukhulele othandweni, phakathi phakathi kothando labazali nawe uze ubone ukuthi mosowukhulile ufisa ukufana nobaba wakho noma, noma wakho. So ngaso sonke isikhathi kubaluleke kakhulu nokuthi uzazi ukuthi uwubani, uzalwa ngubani, usukaphi, ithini imvelaphi yakho njengomuntu. Ngoba uma ungamazi omunye umzali kunalokho okushodayo kuwena osuke ungeke ukwazi ukukuthola ndawo, ozofanele uze ukuthole mhla wahlangana nabazali. Ngakho kubalulekile ukuthi izingane zikhuliswe ngabazali babo bobabili ukuze zizwe uthando lokuthandwa abazali. Naye umntwana azakwazi ukufunda naye nokuthi athande ezakhe izingane uma naye eseganiwe noma eseganile.

Yebo, zikhona izinguquko esengizibonile endleleni izizukulwane ezisencane ezithatha ngayo ukudla kwesiZulu okungaba okumayelana nokupheka noma nokudliwa. Okokuqala ukuphekwa ziye zibone indlela okuphekwa ngayo ukudla kwesiZulu noma kwakudala. Ukudla kwakudala kuphekwa ngendlela yokuthi akafakwa amafutha kakhulu, akufakwa izinongo lezi esezikhona ezenza ukudla kunuke kamnandi noma kubukeke ngendlela thize . Nokuthi futhi ngendlela okudliwa ngayo, isikhathi esiningi kudala kwakudlelwa nje esitsheni esisodwa abantu bahlangane. Manje abantu sebeyibuka njengalokho njengokuthi ubunuku kanti yinto kwakungenye yokukhombisa ukuthi nibambisene niwumndeni, nibumbene ngaso sonke isikhathi.

Akukho okungazuzwa ngabantu njengoba usiko lushintsha kepha kukulahleka kolwazi oluningi mayelana nosikompilo labantu ngendlela abaphila ngayo. Ngoba ukushintsha kosiko kusho ukuthi ukuthatha indlela yomunye umuntu, noma olunye uhlanga, noma omunye umuntu oqhamuke kwelinye ilizwe nenze kungathi niphila leyo mpilo nilinganisele, nilinganise yena. Ngakho-ke lokho ukulahleka kolwazi, ukulahleka kwamasikompilo, ukulahleka kwemikhuba eyayenziwa indlu yakwenu noma yileso sizwe okusuke kukhulelwe kuso ngoba sekulandela okobunye ubuzwe, seningasalandeli lokhu okwenu.

Ukubaluleka okukhona kwezinto ezisetshenziswayo njengezakhi ezithile uma kwenziwa imikhuleko nemikhuba ekuqanjweni kwengane ezibanayo ukuthi ngakho konke lokhu osuke ekuphimisa umzali, ingane isuke isencane noma igama asuke eyiqamba ngalo usuke ezama ukwenza into engathi yisiprofetho. Usuke eprofetha ukuthi uzoba umntu onjani lo mntwana osuke ekhula okufanele ukuthi uzovusa umuzi. Usuke embuke wambheka wamethemba lokuthi ngempela le ngane le izovusa umuzi. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi uma uqamba noma kwenziwa imikhuba ingane isencane ukuthi kuqikelelwe ukuthi leyo nto ezobe isenziwa izoba nomthelela omuhle noma izothela izithelo ezinhle ekuhambeni kwesikhathi noma ekukhuleni kwayo.

Imibala engingayisebenzisi, umbala onsundu nombala omhlophe. Leyo mibala izobe imele, umbala omnyama uzobe umele ubuyena njeba kubhaliwe ngenhla ukuthi uManqoba Mkhithi okuchaza ukuthi uwumuntu omnyama izobe ichaza uhlanga ayilona. Kuphinde kube ngumbala omhlophe ozobe umele ukuthi njengoba ephuma esigabeni sokuba ngumfana eya kwesobudoda ukuthi iindlela zakhe zibe mhlophe, zikhanye. Ileyo mibala engingayisebenzisa uma-ke ngidizayinela noma ngimakhela ingubo yentsha yokuhloba ngalolo suku azobe enzela ngalo umkhuba, wokususwa esigabeni sobufana kuya kwesobudoda.

Awu, angibingelele mngani wami, Sipho. Uthi bowazi ukuba yini inhloso yoMkhosi woMhlanga? UMkhosi woMhlanga ilapho osuke kuhlangene khona iy'ntombi noma amatshitshi esizwe sakwaZulu angakaze alale nabafana. Lapho asuke eyozigqaja khona ngokuziphatha kahle kwawo nokuba yintombi kwalo, nokubaluleka nje ukuyochazelwa kabanzi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uziphathe kahle, ube yitshintsi ukuze ufike esigabeni sokuthi ugane. Kubungazwa ngoba sifuna ukuthi kugqugquzelwe labo bantu abasuke besaziphethe kahle, noma lawo mantombazane asuke asaziphethe kahle ukuthi aqhubeke njalo aziphathe kahle ukuze nalandelayo emva kwabo akwazi ukuhamba ey'nyathelweni zawo, nawo abe amatshitshi aze afike esigabeni sokuthi agane.